Merogo e mengwe e sa tlwaelegang e akaretsa celeric, celeric ke morogo o leng gore ga o thata gore o ka o lema, ke morogo o e leng gore o dirisiwa ha go apeiwa nama, gongwe go besiwa le nama, e dirisiwa thata le fa go apeiwa sopo. Morogo o mongwe o ka lekiwang ke brocoli, morogo oo le one ga o thata go ka jalwa ke morogo o e leng gore o kgona go apaya o dira di salate.

Fa o jala dipanana o tshwanetse o simolola o tlhope lefelo le le maleba, lefelo le e leng gore le lebagane thata le letsatsi. Fa o fetsa o baakanya mmu o o siameng, fa o fetsa wa epa khuthi e e lekanang le dithito tse o tlabe o di rekile tsa panana, fa o fetsa o a jala o bo o nosetsa o di tlhokomela.

Fa o jala tamati o tshwanetse o simolola pele o tlhope lefelo le le lebaganeng le letsatsi ka gonne, ditamati di tlhoka letsatsi thata, fa o fetsa o be o reka peo ya ditamati e maleba, fa o fetsa o epa khuthi o be o tshela peo ya ditamati, o be o dula o nosetsa letsatsi le lengwe le le lengwe. Fa ditamati di sena go tswa di tlile go tlhoka gore o kgone go di tlhokomela, o di nosetse letsatsi le lengwe le lengwe, ka nako ya go di roba o tshwanetse o shebe tse di boduleng o ntshe tsone pele.

Rooibos e jalwa mo nakong ya letlhabula kgotsa, fa selemo se simologa. Mo o e jalwang teng, tshwanetse gore mmu wa teng o dule o le metsi ka gonne, e tlhoka metsi a mantsi gore e gole. O tshwanetse , o e tlhokomele kgatlhanong le di tshenekegi, ka nako ya gore o e robe o tshwanetse o e kgaole mo gaufi le dikutu nyana tsa teng gore e kgone go boa gape e gola.

Rooibos e thusa thata ka go tokafatsa madi mo mmeleng a motho e thusa thata ka go go sireletsa kgatlhanong le malwetse a a tshwanang le bo arthritis. Gape e thusa thata motho, le go mo sireletsa kgatlhanong le go berekiwa ke mala e na le dithuso tse dintsi fela mo mmeleng wa motho.

Dikgwetlho tseo di ka nna ditshenekegi tseo di jang Rooibos fa e setse e dule, dikgwetlho tse dingwe di ka nna tlhokego ya metsi ka gore, Rooibos e tlhoka metsi thata, dikgwetlho tse dingwe e ka nna mmu o e leng gore ga o a siama, mmu o e leng gore o omeletse. Dikgwetlho tse di ntseng jaana di ka kgona go rarabololwa fa balemirui ba ka reka melemo e e leng gore e kgona go bolaya di tshenekegi tseo, bareke le metsi ba kgone go tla go nosetsa.

Dingwe tsa dikgwetlho tseo ke tlhokego ya metsi, ditshenekegi tseo di jang tlhokego ya go naga pula le go bola ga maungo ao.

Dijeme di dirisiwa go tshasiwa mo borothong, matute o kgona go dira Rooibos ka yone mo boemong jwa sukiri, and then maungo a a omisitsweng ona o kgona go a tsenya mo dijong tsa gago tseo di jang mo mesong tse di jaaka motogo jalo le jalo.

Maungo ao a akaretsa apole, apole e siame thata mo mmeleng wa motho ka gore e thusa go dira gore mala a motho a dule a le los. Se sengwe ke panana, panana e siame thata ka gonne e bonolo le mo baneng ba kgona go e ja, o kgona go e silela ngwana, ngwana a e ja. Se sengwe e ka nna legapu, legapu batho ba le rata thata fela ka gonne le le botshe.

Merogo eo e akaretsa ditapole, ditapole di ratwa thata ka gonne, di kgona go apaya dijo tse di farologaneng di le dintsi. Tse dingwe e ka nna ditamati, ditamati di ratega thata ka gonne, o kgona go e ja e le tala, o kgona go e dirisa mo salateng, gape o kgona go e apaya mo sopong. Se sengwe gape e ka nna eie, eie e siame thata mo dijong ka gonne o e apaya mo dijong tse dintsi tse di farologaneng.

Mabele a dirisiwa thata ka gonne batho ba le bantsi ba a ja, batho ba le bantsi ba rata go a apaya, ba bangwe ba apaya ba a ja ka dishabo, ba bangwe ba apaya ba dira motogo mo mesong. Dithoro le tsone batho ba di rata thata mo nakong ya gompieno batho ba rata go dija.

Go na le maungo a e leng gore a dirisiwa gore go kgone go dirwa wine, so fa go buiwa ka wine farming go buiwa ka maungo a e leng gore a jalwa, fa a fetsa a ya go diriwa gore a kgone go nna wine. Maungo a akaretsa maungo a tshwanang le di strawberry, a tshwanang le di cherry, a tshwanang le diterebe jalo le jalo.

O tlhoka mmu o o siametseng go ka jala, o tlhoka metsi, o tlhoka letsatsi le le lebaganeng le temo eo, o tlhoka dipeo, o tlhoka le melemo e bolayang di tshenekegi.

Rooibos e thusa ka gonne e re sireletsa kgatlhanong le malwetsi a a tshwanang le bo arthritis, a a tshwanang le kgatelelo ya madi, malwetsi a a tshwanang le malwetsi a pelo. E re thusa thata go lwantsha malwetsi a ntseng jalo le go lwantsha malwetsi a a tshwanang le go gatelelwa ke madi.

Go bua nnete fela nna ga ke itse dithoro ebile, ga ke itse le dijo tsa teng, ga ke itse le botlhokwa jwa teng yanong, ke ne ke kopa go tlola potso e.

Ke gore Rooibos e ratwa thata ke tshenekegi ka gonne e le botshe gape se sengwe ke gore Rooibos e tlhoka tlhokomelo e e tseneletseng. E tlhoka gore fa o e jalwa o dule o e nosetsa ka gonne, ga ya tshwanela go gatelelwa thata ke letsatsi.